Kukuba phambi kokuba kwaluswe ikwekwe ingcibi leyo iqale ikhuphe iimpepha zayo ibonwe ukuba isemthethweni na, ingathi kanti ngumbumbulu wengcibi eza kubangela umntana asweleke abakhwetheni.

Ukutya kwesiNtu endikuthandayo ngumphokoqo kunye namasi. Ndingabachazela ukuba umnandi kwaye kulula nokuwupheka. Uvuthwa kwangexesha, ingakumbi xa kushushu.

Umngqusho ndiyawuthanda kwaye umnandi. Umngqusho awufuni zinto zininzi ezinjengeeveji. Uyawupheka uwunonge, ugalele amafutha uwutye.

Umngqusho oneembotyi ezilinywe egadini okanye isophi, upheke phaa phandle emlilweni ngembiza yesiXhosa, uwunonge ugalele izinto zakho ube nencasa, ngowona ndiwuthandayo.

Kuba kaloku ulutsha langoku ulubaboni abantu abadala, luye lusele utywala umntu abe nesibindi sokuba athuke umntu omdala kunaye. Loo nto ibangela ukuba bangabonisi mbeko, bangabinayo nendlela yokuthetha nomnye umntu.

Akulunganga ukufundisa isiNgesi njengolwimi lokufundisa kuzo zonke izikolo kuba kaloku abanye abantwana ayilolwimi lwabo isiNgesi. Kungafuneka umane usifundisa ngexesha elithile, nothi rhoqo.

Abantu abangabafazi bazokupheka phaa phandle balungiselele abantu ukuze batye, benze neeti for abantu abafuna ukuphunga, kuze umsitho uqhubekeke kakuhle.

Akulunganga kuba kuchitha imali eninzi oko. Bakhona abafazi belali abadla ngokupheka emizini xa kukho umsebenzi, bancedisane nelo khaya.

Ndicinga ngunobangela wokwanda kwezifo kwezi ntsuku. Kuba kuye kube namafutha amaninzi, kube nezinto eziswiti, imifuno ibe mbalwa.

Ndicinga ukuba bathiywe ngamagama ookhokho nomakhulu babo kuba bengafuni amagama ookhokho atshabalale. Yiyo loo nto ebangela loo nto.

Ndingabafunela isithuthi esithutha abantwana besikolo okanye ndimane ndibakhapha qho ukuya esikolweni ukuze bakhuseleke kwizinto ezenzeka lapha phandle ezimbi.

Fundisa ngomzimba ongenaxhala kuba nam xa ndisonqena ukuwupheka aze awupheke. Ndingamchazela ukuba makabilise amanzi ngeketile abile aze awagalele embizeni, agalele ityuwa abile. Agalele umilimili, athathe ifolokhwe awuzamise de ibe ngumphokoqo.

Utata womkhwetha uye athenge izinto eziza kufuneka xa kwaluswe umkhwetha. Naxa efuneka umntana emane eyokujongwa ebakhwetheni uye athathe uxanduva ayokujonga umntana wakhe uba usesimeni esinjani.

Ndinganxiba imibhaco okanye ndinxibe iimpahla zam amadakhi, ndifake isikhafu, ndithwale iqhiya. Amadakhi abe made angabi mafutshane kuba kaloku ndiyayihlonipha.

Amadoda aza kugawulwa iinkuni ehlathini aze alungiselele noomama umlilo wokupheka. Abancedise nokubamba iimbiza ezi zisindayo

Liyayifezekisa kwabanye abantu, abanye abantu alifezekisi kuba abantu abasaluhloniphi usiko lolwaluka. Umntu oluke abuye abe yindoda aze angayiyaleli imithetho, angazilandeli iimfundiso ezi ebezinikwa ngabantu abadala elaa xesha ebeyalwa.

Amantombazana azawuncedisa ekusileni utywala nokupheka, ancedise oomama nokucoca izindlu ezekhaya.

Uhlobo okwenziwa ngalo imisebenzi kweminye imizi ayifani nakweminye. Loo nto ke yiloo nto kusithiwa imizi ayifani ifana ngokwentlanti, kwaye awunokuphikisa nto kuloo nto xa ufika komnye umzi kuxhelwa ibhokhwe endaweni yokuba makuxhelwe inkomo.

Ndicinga ukuba uDisemba kubalulekile ukuba kuqhutywe ulwaluko kuba kuba shushu akubandi. Ebusika kuyabanda, loo nto ingenza ukuba umntwana agodole kwaye olulame kade.